Ukuba ndingathi ndiqabele kwibhasi engayi kweli cala ndiya ngakulo ndingazama ukuxelela umqhubi webhasi ukuba ndiqabele kwibhasi engayi kweli cala ndiya ngakulo. Ngoko bendicela ukuthi xa udibana nendawo ezoba kufutshane ukuba ndifumane ibhasi eya ngakweli cala ndiya ngakulo, ndizawucela ukuthi undemisele ndehle, ndijonge le bhasi izoya kweli cala ndiya ngakulo.

Ndingazilungiselela ngokuba ndiziphathele ukutya, ndiziphathele iinto zosela, iinto ezinjengamanzi xa ndidinga amanzi. Ndizijonge neento ezishushu zonxiba neento ozipheleleyo ukulungiselela imozulu yendlela ngoba indlela iyatshintshatshintsha imozulu xa uhamba apha endleleni, neento zokutya ndibe ndinazo neento zosela ndibe ndinazo.

Bayachaphazeleka ngokuba bona kumele imoto ilungisiwe. Imoto ineento ezidingayo ezininzi, kumele amafutha iwagalele. Kanti xa ebehamba ngemoto kawonkewonke ebezobhatala nje la mali yoba ehamba engazuthenga nto zininzi.

Xa uqabela isithuthuthu kufuneke ujonge indlela ozohamba kuyo ukuba iimoto zingakanani, zixakeke kangakanani ngoba isithuthuthu sihamba phakathi kweemoto. Njengoba ezinye iimoto zisima xa zibanjwe kuxinana kwazo isithuthuthu sona siyathubeleza, siyadlula. Ngoku funeka ujonge ukuxinana kweemoto ukuze ukhuseleke ngoba ukuba awujonganga loo nto ezi moto ziza kuphazamisa ekuhambeni kwakho. Ikukhokele loo nto leyo ukuba ungalimala. Funeke ujonge nexesha lokuhamba endleleni ukuba lixakeke kangakanani ukuze uhambe kakuhle ngesithuthuthu.

Indlela yokuqala ebachaphazelayo kukuba kuba nzima ukuba babheke emsebenzini ngokuba abanazo izithuthi ezi ziza kubathatha zibase emsebenzini. Eyesibini, abanye bancame basebenzise ezinye izithuthi ngaphandle kweetekisi. Zona ke ngoku zizawuthi zingabafikisi ngela xesha bebefika ngalo emsebenzini. Eyesithathu, kukuba abanye kuba nzima nokuba baphangele, bancame baphelelwe yimisebenzi ngoba ezinye iindawo abaphangela, kuzo ezinye ii-transport azikwazi ukufikelela kuzo iba ziitekisi ezithi zifikelele kwezinye iindawo.

Into ezisichaphazela ngayo ngela xesha likaxakeka kukuba iimoto zinintsi, wonke umntu uyaphangela, iimoto zixinene endleleni. Ngoku sichaphazelwa ngokuba kuba nzima ukuba uyofika kwangexesha emsebenzini, uthatha ixesha ukuze uyofika emsebenzini. Kwaye ke ngoku nxa zixinene ngala ndlela iimoto kuba lula noba kwenzeke ingozi ngokuba iimoto zininzi, ngulona ufuna uhamba, nalona ufuna uhamba. Iingozi ziyenzeka, abantu baba leyithi emsebenzini ngokuba ela xesha lixakeke kakhulu.